Abesifazane abaningi bakuthola kunzima ukuthola usizo lokuhlela umndeni, ngenxa yezindleko zokuthutha kanye nokulinda isikhathi eside. Bahamba ibanga elide ukufika emtholampilo kanti abanye abakwazi nokufinyelela khona. Yingakho engathi uma uhulumeni engasebenzisana nomphakathi ukuze babe nama, phecelezi, ama-mobile clinics angenelela ngasemizini emakhaya ukuze abantu besifazane bakwazi nabo ukuyohlela ezomndeni ngoba imitholampilo eminye ikude kakhulu kunabo.

Izinzunzo nezinselela zokuthuthukisa isithunzi nokuzimela kwabantu abakubazekile ukuthi nabo mabaxhaswe ey'ntweni . Baphiwe imisebenzi nabo bacashwe bakwazi ukusebenza enkampanini ezinkulu futhi baphiwe ithuba lokuthi bafunde, bafunde baqede izifundo zabo kanye nokuxhaswa futhi phecelezi, i-material edingakalayo ukuze bakwazi ukuqhubekisa ngempilo yabo. Nabo bakwazi ukuzizwa nje ngabanye abantu ngoba singabantu munye awukho umehluko. Umehluko ukuthi nje omunye ukhubazeke ngokuthi akaboni, omunye ukhubazeke ngokuthi akakwazi ukuhamba, omunye ukhubazeke ngokuthi akanazandla kodwa zikhona izinto okungathwa bazisebenzise ukuze bakwazi nabo ukufinyelela la bafuna ukuthi abafinyelele khona. Yingakho ngithi mina kumele baxhaswe ngakho konke futhi baphiwe nothando.

Uma ngabe abelaphi bendabuko basebenzisana nemitholampilo yamanje, singazuza kakhulu ngoba uma ngabe abelaphi bendabuko abayiboni inkinga esekutheni umuntu uphethwe yini, abemitholampilo bayakwazi ukusebenzisana naye, nabo bakhone ukuthi baxazulule lokho kugula okukhona umuntu aphethwe yikho. Yingakho ngithi singazuza kakhulu futhi sizuze okuhle nezinga labantu abagulayo lingayehla uma ngabe bangasebenzisana bonke.

Indima enkulu kakhulu edlalwayo izikole, izindawo zokusebenza nezinhlangano zezempilo ekutheni zifundise abantu ngesifo sengculazi. Kubalulekile kakhulu ukuthi abantu bahlezi bafundiswa ngalesi sifo ngoba ziningi izinto ezenzakalayo. Abantu abaningi abanalo ulwazi ngesifo sengculazi, bacabanga ukuthi usithola noma uthelelwa ngaso ngocansi kuphela, kanti ziningi iy'ndlela zokuthi umuntu angasulelwa yile sifo sengculazi. Yingakho kubalulekile ukuthi ezempilo ezikoleni noma kukuphi yonke indawo lapho abantu bakhona bafundiswe futhi batshelwe kabanzi ngesifo sengculazi ukuze abantu babenolwazi oluphelele.

Ngingakukhuthazela kakhulu abantu besilisa ukuthi bahambe bayothola usizo noma uncedo kwezempilo mayelana nokugula kwabantu besilisa noma ukuvikelwa, phecelezi kuma-sick, sickness akhona ngabantu besilisa, ikakhulukazi i-circumcision. I-circumcision ibalulekile kakhulu kubantu besilisa kumele bafundiswe ngayo baphinde futhi bayenze njengabantu besilisa ukugwema ukugula ukuya phambili ngempilo yabo.

Kubalulekile kakhulu ukuthi uma izimpawu ze-COVID-19 zivela, siphuthumise lowo muntu loyo kamtholampilo. Izimpawu zakhona zifana nomkhuhlane, ukushisa, ukujuluka kanye, phecelezi ukuba dizzy. Labo bantu kumele bahanjiswe kwamtholampilo ukuze bakwazi ukuthola uncedo masisha ngaphambi kokuthi isikhathi sibashiye. Yingakho, kubalulekile ukuthi umuntu makezwa nje ukukhwehlela, ukushisa, ukuhlanza, ukungazizwa kahle ube nesifiso sokuwa kumele nje sikuhambise emtholampilo.

Zingabasekela ngokuthi izingane ziphiwe imifanela yabo njengokuthi uma ingane ingakwazi ukuzwa, bayincede ngokuyinikeza i-laptop ikwazi ukusebenzisa i-laptop ifunde ngayo. Iy'mfanelo zabo kumele bazithole zonke ziphelele nabo bakwazi ukufunda njengezinye iy'ngane ezingakhubazekanga kungakhethwa ngamunye.

Kubalulekile kakhulu ukuthi imtholampilo nabalaphayo bendabuko basizane kakhulu ukuthi basize iziguli. Ukubambisana kwabo kungasiza kakhulu emphakathini.

Umama kufanele azihlanganise nodokotela wakhe ukuze udokotela wakhe amncede ngokuthi akwazi ukuthola imifanelo yakhe, mhlampe ezisey'ndlekweni eziphansi. Njenge, phecelezi, genetic medication, government programmes, negotiate with your doctor again, ne-mail order pharmacies.

Uma singabantu kumele sihlale sixwayile mihla namalanga ngoba ziningi, miningi imikhankaso ekhona la emhlabeni ekhohlisa abantu ibadla iy'mali zabo, kanye abanye bagcine batheleleleka ebungozini ngenxa yale mikhankaso engekho emthethweni okanye pheqelezi ama-scams. Zonke le zinto lezi zinomthelela omubi kakhulu empilweni zethu singabantu.

Esikhathini esiningi bayathanda nje ukuthi bathengisele abantu izinto ekutheni bathi imithi ezolapha imizimba yabantu, kanti lezi zinto zonke zizoba nomthelela noma imiphumela emibi kubantu basemphakathini. Yingakho umuntu kungamelanga ukuthi ahambe ekholwa yonke into ayitshelwa ama-health scams, kakhulukazi la emigwaqweni, laba abathanda ukuma emigwaqweni bazenze odokotela mbumbulu.

Okokuqala, uhulumeni engabakhuthaza ngokuthi abakhuphulele imiholo. Imiholo yabo ibe phezulu ngoba umsebenzi muningi ukuthi basebenze ezibhedlela zasemakhaya. Ngakho-ke abantu abaningi futhi abahlala emakhaya abadinga usizo, futhi abadinga nabo odokotela nabemihlengikazi. Yingakho ngithi uhulumeni into angayenza, ukuvula ezinye izibhedlela kuqashwe abanye odokotela nabahlengikazi abaningi abahlezi ekhaya ney'mfundo zabo, ney'tifiketi zabo, bazokwazi ukuthola nabo umsebenzi. Lokho kuyonceda abaguli kanye nabodokotela abadinga umsebenzi.

Yebo, le mikhankaso iyasebenza ekufundiseni abantu ngalezi zinto ngoba abantu bawuthola ulwazi kakhulu ngesifo lesi se-HIV and AIDS, futhi ukuthi kumele bayenze njani ukuze baphephe kulesi sifo. Kufanele ukuthi futhi uma umuntu enaso lesi sifo ethathe pheqelezi, i-treatment yakhe kahle ukuze akwazi umzimba wakhe ulunge ubuyele esimeni esilungile.

Abantu abanalesi sifo se-TB, baphiwa i-treatment ukuze lesi sipho sifo lesi silapheke. Amaphilisi ukuthi baphuza nsuku zonke. Amaphilisi ahluka hlukene ngokuya kwaso lesifo lesi se-TB, ukuthi abantu baphuze mihla namalanga, mhlawumpe umuntu angaphuza kathathu ngosuku uma eqeda ukudla isidlo sakhe sasekuseni, isidlo sasemini, nesidlo santambama, bese aqeda aphuze amapilisi. Uma uthatha la maphilisi kumele uwathathe iskhathi esinganga ngezinyanga eziyisithupha ukuze kuthi lesi sifo silapheke sonke emzimbeni wakho.